Nka thaba haholo ka le leng la matsatsi ha nka iphumana ke se ke hlahella thelevisheneng ka lebaka la mmino.Ke se ke le setsibuwa lefatshe ka bophara kapa ditoropong tse ngata tsa naha ya rona ya Afrika Borwa. Ke bitswa ka mona, ke bitswa ka mane hore ke lo bina hore ke tsamaye ke bonwe lefatshe kaofela, ke ntse ke bina ke bontsha batho, ke utlwisa batho talente ya ka. Nka thaba haholo ebile nka tseba hore ke se ke tsweleletse bophelong.

Streaming ke tsela eo re etseditsweng e bobebe haholo ya hore re kgone ho fihlella mmino re kgone ho fihlella di-video re kgone ho fihlella dintho tse ngata ka founu ya rona ka letsohong. O ka kgona ho kena di-site-ng tse ka reng bo Spotify bo YouTube le tse ding tse ngata. O ka kgona ho shebella eng kapa eng o e batlang o ka kgona ho shebella difilimi, o ka kgona ho shebella dipopi, o ka kgona ho shebella mmino eng kapa eng e ka o ntshang bodutu. E ya fumaneha ho tsena tse seng ke di badile.

Disubscription ke tjhelete eo o e patalang hore o nne o kgone ho tswela pele ka ho fumana content eo motho ao fang yona e ka ba di-video, e ka ba dipina, e ka ba difilimi, e eng kapa eng eo motho ao a kgonang hore o fumane o patala di-subscription.

Ha ke bone e le ntho e lokileng ka lebaka la hore ho bolelang hore mona naheng ya rona ya Afrika Borwa ha hona menyetla e mengata, ha hona mesebetsi e mengata e ka bulelang batjha ba rona hore ba sebetse ho etsetsa hore ditshebeletso tsa phallelo le tsona di kgone ho hlaha mona naheng ya rona.

Taba ena ya network e mfa bothata ka hobane eya tshwara e ya tlohella ka nako e nngwe re lebelletse mohala wa thekeng o bohlokwa haholo mohala o ka reng wa mosebetsi. Mohlomong kea founelwa kea batluwa hore ke ye interview-ing kapa ke se ke fumane mosebetsi. Jwale ha ele mo network e tshwara e tlohella ho bolelang hore ba ke ke ba mphumana, ho bolelang hore ke fetuwe ke monyetla wa mosebetsi fela jwalo ka lebaka la hore network ya rona ha e ya tsitsa.

Motho mang le mang o se a ka kgona hore e ka ba influencer-a ha fela o na le founu ha fela o na le network e tsitsitseng. O ka kgona ho kuka di-video o ka kgona ho e filima, o etsa eng kapa eng eo batho ba e ratang, o ka kgona ho reka camera wa e sebedisa e le tsela ya hore di video tsa hao di tswe hantle, di hlahelle hantle ka ho batho ba shebang ba ka rata di-video tsa hao.

Eya, o ka kgona ho hokahanya disebediswa tsa ka lapeng le Wi-Fi a tse kareng di thelevishene tse mona tse bitswang di-smart TV tse rutehileng haholo o kgona ho di hokahanya le Wi-Fi o kgona ho sebedisa le founu ya hao ho hokahanya le Wi-Fi.